Ke itse metshameko e e tshwanang le kgati, ya go tshameka ka mabole le ya go iphitlha. Metshameko ya bogologolo ga e tlhole e ratiwa thata gompieno ka gonne bana ba kgatlhegela thekenoloji thata.

Gore o kgone go tshameka motshameko wa mo inthaneteng o tlhoka sediriswa se se kgonang go tsena mo inthaneteng. Metshameko e ratiwang thata mo inthaneteng e akaretsa , mind craft le road blocks.

Puso e tlamela metshameko ya bašwa ka madi a go ba naya dimpho, mananeo le go aga mafelo a metshameko go tshegetsa katiso le tlhabololo.

Metshameko e thusa bašwa go nna le bokgoni jwa go dira dilo tsa botshelo bo bo jaaka go dirisana mmogo, go nna le boikgapo le go kgona go itshokelana le maemo, mme ba ka ithuta mo diphosong ka go tokafatsa boitshoko le bokgoni jwa bone jwa go rarabolola mathata.

Gore o nne le ditsala le gore o tswelelele go nna le tsone nna pelonomi, reetsa ka kelotlhoko, bolelela ba bangwe se o se itseng mme o ba tshware ka tsela e le wena o batlang gore ba go tshware ka yone.

Motshameko wa tenese ya diatla o tshamekiwa ka go itaya bolo ka seatla mo godimo ga mola kgotsa letlowa mme o tlhoka batshameki ba le babedi kgotsa go feta.

Go tshameka motshameko wa setlhopha go go thusa go dira ditsala ka go dira mmogo, go dira dilo mmogo le go ijesa monate le le setlhopha.

Di ka dira gore metshameko e nne tlhwatlhwa tlase, ya dira gore go nne le mafelo a a babalesegileng le go amogela mongwe le mongwe go sa kgathalesege gore o tswa kwa kae.

Ke rata gore metshameko ya megala ya letheka e monate ebile go bobebe go e tshameka gongwe le gongwe. Mme ditshwantsho tse dintle le maduo a teng di dira gore ke nne botoka le go feta.

Ke ne ke ka botsa jaana, ke mekgwa efe ya go ikatisa e o e dirisang go dira gore setlhopha sa gago se nne se nonofile ebile se tlhomame?

Batho ba ne ba sa tlhole ba kgatlhega ka gonne metshameko e mengwe e e neng ya nna monate thata mme kerikete e ne e sa bontshitswe kana go sa buiwe thata ka ga yone.

Go tshameka metshameko mo tlhagong jaaka dikgwa kgotsa mabopo go utlwala go le monate. Fa mafelo a kwa motsesetoropong jaaka di-park-a kgotsa mebila a le bonolo go a fitlhelela mme a ka nna le sebaka se senye le dikgwetlho.

Thuto ya go ikatisa mmele e thusa bana gore ba itumelele go nna matlhagatlhaga le go nna ba itekanetse mme dikolo di ka dira gore go nne monate ka go tsenya metshameko e e farologaneng le go netefatsa gore mongwe le mongwe o ikutlwa a amogetswe.

Fa ke ne ke ithuta ka go palelwa mo metshamekong go ne ga nthuta gore go palelwa ke karolo ya go gola mme go ne ga nthusa gore ke nne ke tlhotlheletsega go tokafala le go tswelela fela ke leka.

Gantsi bana ba tshameka metshameko e e tshwanang le go iphitlha le kgwele ya dinao. Metshameko eno e rotloetsa go ikatisa mmele le go dirisana mmogo mme gape e ka baka dikgobalo fa e sa tshamekiwe ka pabalesego.

Go palelwa go ruta motho dithuto tsa botlhokwa tse di jaaka go kgona go itshoka le go gola, mme bakatisi ba metshameko le bagakolodi ba ka kaela batshameki ka go ba thusa go ithuta mo diphosong tsa bone le go ba kgothaletsa go tokafala.

Boitlosobodutu e ka nna tiro e e duelang thata ka go naya batho ditirelo tse di jaaka go ba katisa le go rulaganya ditiragalo. Mme dikgwetlho di akaretsa go gaisana le go dira gore ba nne le letseno le le tlhomameng.

Re reka dilo tse di tlhokegang go ya ka madi a re na leng one mme ditlhopha di ka simololola ka go dira dilo tse dinnye, tsa abelana dilo kgotsa tsa batla go di duedisiwa kwa tlase.

Ka malatsi a me a boikhutso ke rata go itapolosa ka go tshameka kgwele ya dinao le ba lelapa la me.

Metshameko e e ratiwang thata ya bana kwa mabaleng a go tshameka mo go one e akaretsa kgwele ya dinao le go iphitlha ka gonne e a itumedisa, e kgothatsa go itshidila mmele ebile e thusa bana go dirisana mmogo.